Ndingayibuyisela kuba bakhona abantu abayidingayo bekumele ukuba iya kubo kwaye imali ye-UIF iye isokolise kakhulu. Ngoku ndingaphinda ndiyibuyisele ukwenzele lo mntu bekumele ukuba iya kuye imali imfumane.

Ndingazama ukukhangela ibhasari okanye ndikhangele iziponsa okanye ndicele umzali wam ukuba athathe ilowuni noba kusebhankini. Ndithi ke ngoku ndiyibuyise mhla ndagqiba ukufunda okanye ndizame ukuphinda ndiaplayele uNSFAS kunyaka olandelayo.

Ndingaqala ndimxelele ukuba sonke apha emhlabeni siza kusweleka, kungako ke kunyanzelekile kwaye kubalulekile ukuba umntu abe nawo umasingcwabane ukwenzela ngosuku lomngcwabo wakhe akwazi ukuba angcwatywe ngesithunzi nangentlonipho kwaye akwazi ukushiyela imali abantu abangasemva. Ngoko ke, kungako umasingcwabane ebalulekile. Akuthiwa kuba ezakufakwa kumasingcwabane uyahlolelwa okanye uza kusweleka ngeli xesha kodwa ke kuncedisana nesimo. Ndithi ndimenzele ke ngoku nemizekelo yemingcwabo apho abantu bengenamali azothi abone ukubana ukungabi nawo umasingcwabane kuyingxaki.

Ndingamxelela ukuba xa unomasingcwabane yonke into iye ibe lula kwaye kube ibe khona imali yokungcwaba. Ngoku umntu xa engenayo umasingcwabane uza kusokolisa abo bantu bashiyekileyo ngemva kuba ngoku kwawufuneka basebenzise iimali zabo, abanye abantu baye bebe bengenayo imali. Kodwa ke xa unaye umasingcwabane iye iphume imali umntu akwazi ukungcwabeka ngesithunzi nangokwentlonipho. Ngoku umasingcwabane ubaluleke ngelo hlobo kuba uza kusokolisa abantu.

Imali yesitokfela iyanceda kakhulu kwaye iyayonga imali, akufani naxa uzongela imali ngowukwakho kuba kaloku iingxaki zininzi umntu uye afune uyisebenzisa. Kodwa ke xa imali uyifake kwistokfela uyayazi ukuba kunyanzelekile uyikhuphile, and ukuba awuyikhuphi uzawuba sengxakini nabanye abantu abakwistokfela kuba bona bazayifumana imali yabo. Ngoku ke loo nto iye incede ukuba umntu akwazi ukugcina imali kwaye kwistokfela akubikho zimali zitsalwayo ezifana naxa imali uyigcine ebhankini.

Into ebalulekileyo kakhulu ndicinga ukuba lucoceko. Ucoceko lubalulekile kuba kaloku xa indawo ingacocekanga ingabangela izigulo loo nto leyo, abantu bagule. Ngoko ucoceko lubalulekile kuwe kuba indawo leyo ekufuphi nasezikolweni. Noko ungakwazi ukufumana iimoto eziza kusa apho ufuna ukuya khona.

Ukusa imali ngqo ebhankini kuba kaloku ungathi xa usisa imali ebhankini ubanjwe inkunzi okanye imali ilahleke zininzi izinto ezinothi zenzeke, ingakumbi xa uphethe imali enintsi ungasemngciphekweni omkhulu. Kungako ke kubalulekile ukusebenzisa i-intanethi nefowuni ukuthumela imali kuba yona yeyona iseyfu kwaye kuba khona ii-passwords ozisebenzisayo. Akufani nokuphatha imali ngesandla.

Ndingamxelela ukuba umqashi ukhupha i-one percent ngenyanga nomqashwa akhuphe eyakhe i-one percent ngenyanga zidibane ke zenze u-two percent. Le mali ikhutshwa qho ngenyanga. Uyawuthi ke ngoku umqeshwa mhla waphelelwa ngumsebenzi ahambe aye kwa-labour ayofuna imali yakhe le ebeyikhupha ezi nyanga.

Iindlela zokuthumela imali kwamanye amazwe kukusebenzisa ibhanki yakho. Ungakwazi ke nokusebenzisa i-intanethi wenze ezifowunini kodwa ke kuye kubize ukuthumela imali kwelinye ilizwe. Kubalulekile ukuba kulo mali uzayithumela uyazi ukuba ithe xhaxha kancinci kuba ibhanki izawufuna ukutsala lo mali yokuthumela.

Kubalulekile ukuba wonke umntu abe nayo i-inshorensi yobomi kwenzele abo basondelele naye bangaxakeki mhla waze wasweleka. Iye incede ke ukuba kuqhutywe isetyenziswe xa kuqhutywa umngcwabo na after umngcwabo kubekho imali eshiyekileyo uba abantu bakwazi ukuziphilisa ngayo. Ibaluleke kakhulu ke xa mhlawumbi ibinguwe umntu ophangelayo ekhayeni xa unefemeli ukwenzele xa uthe wasweleka ikwazi uba abantu bashiyeke benemali.

Kubalulekile ukuba ujonge ukuba zonke iincwadi zemoto zikhona na kwaye ujonge ukubana imali yoyibhatala le moto uzawuba nayo. Ujonge iikhilomithazi zemoto ukuba zingakanani na, ujonge ukuba le moto ungakwazi ukuyisebenzisa for iminyaka le uzawube uyibhatala ngayo. Ngoba kuyenzeka ukuba uthenge imoto ibe indala kube kufuneke uyibhatalile nyanga nanyanga kwenzeke ukuba imoto imoshakale kuba indala. Kubalulekile ke ukujonga ukuba iikhilomitha zingakanani, uqwalasele kwaye ukuba zange khe ibe kwingozi na. Enye into ebalulekileyo kukujonga lo bank uzawuyisebenzisa ekubhataleni imoto ukhomperishe ii-interest rates kwaye ujonge ukuba zeziphi iindlela ezikhoyo zoyibhatala le moto.